Tjhehe nkese mo kadime password ya Wi-Fi hore a tlo ho sebedisa marangrang a ka hobane jwale ha tlo e sebedisetsa ntho tse bohlokwa tse tla mo thusang atlehe moo bophelong, marangrang ha thuse ka niks hohang. Ha ho le jwalo, moahisane o tla tlameha hore a ithekele Wi-Fi hore a tle a kgone ho kena marangrang hape e nngwe e etsang hore ke seke ka dumela hore moahusane ke mo fe Wi-Fi password ke hore a ka sebedisa marangrang ka tsela e seng hantle.

Bophelo bo bonolo ka selefounu hobane o ka kgona ho ya hole, wa tsamaya wa e kenya ka pokothong ya borikgwe ntle le hore o dule ka tlung, o ka kgona ho ya ho hohle moo o yang o letsetse mang kapa mang ka nako eo o e batlang moo o leng teng ho sa kgathallatsehe hore ke ka nako mang, o hokae. O ka kgona le ho search-a le ho batlisisa inthaneteng mona ka ntho tse ngata tsa bophelo, o be o shebelle di-video, di-video call, o Whatsapp-e, o send-e melaetsa ho bao balekane ba hao bao o ba ratang kapa bakgotsi ba hao.

Ha password ya hao ya founu kapa e nngwe le nngwe, laptop kapa khomphutha o ka kgona ho e fumana e ntjha ka ho tobetsa forget password. Ka hoo ba tla o batla hore o etse password e ntjha kapa ho fumana password ya hao e ntjha, ke ho letsetsa ba founu eo moo o rekileng teng. Ke bona ba tla o thusang kapa yona IT Specialist ke yona e tla o thusang ka password ya hao e ntjha.

Wi-Fi e tlo kenywang mona dipolasing e tlo thusa batsofe ka hore ha ba tlo hloka data kapa yona ho letsetsa, seo ba tlamehang ba se etse ke hore ba connect-e ho Wi-Fi ba kene marangrang, ba letsetse ba ba letsetsang kapa ba batlisise ka tseo ba batlang ho di batlisisa tse maphelong a bona. Ke ka hoo di tla etsang ho be bonolo ho fapana le ho sebedisa difounu tsa thekeng mme Wi-Fi ena e tla thusa ka hore le ha motho a felletswe ke moya kapa yona data Wi-Fi e tla ba thusa haholo, ka hoo, ke yona e tla etsang hore ho be bobebe.

Jwale ka ha re sebedisa diselefounu tsa sejwalejwale, mme melaetsa ha re sa e send-a jwalo ka SMS, sekgalekgale, ka hoo, se re sebedisa tsona di-email kapa tsona di-WhatsApp kapa yona Facebook, empa for ntho tse bohlokwa ho sebediswa yona SMS kapa yona e-mail. Jwale ka maphelo a nou a sa le bonolo ho sebediswa WhatsApp ho send-a molaetsa hore na oo fumana jwang, ene o ka pelenyana, o kgona ho o bona ka pelenyana.

Maemong a tjenana, ka ha ke hlasetswe ke mehala ya spam, haholoholo di-company tse kopetsweng mesebetsi ha di romelle melaetsa ka spam, di romella molaetsa o hantle, o kenang. Jwale, ha e le poraefete e tla bolela hore ke poraefete, ka hoo, o kgona hore o bone hore ho no founile mang kapa molaetsa ke wa mang. Ho na le di-app tse sebediswang tsa sejwalejwale.

Jwaloka ha nou kapa hona jwale bophelong ba hano jwale hore Wi-Fi e sebetse nako e telele, ho na le dintho tseo re di bitsang ke hore router, router o ya e charge-a ho fihlella e ba hantle hore o tlo sebedise network ya teng. Ka hoo, menyetla e meng hape e teng ya ho sebedisa kapa yona tsela tse ding tsa ho sebedisa Wi-Fi ka ho sebedisa generator ka moo e fanang ka motlakase wa ka tlung le Wi-Fi le yona e tla sebetsa ho fapana le hore e nne kgaohe kgafetsa-kgafetsa.